Into engandincedisa kuba ndizame imali yokhwela kwangoko. Uba andizukwazi uvuka, uba andizukwazi uhambelana nexesha layo le, le bhasi ndizame imali yokhwela okanye imoto, imali yokhwela okanye imoto engenye endinokhwela kuyo eyomntu endimaziyo okanye endizoyibhatala imali. Okanye ndizame ubuqu bemali kwangethuba ukwenzela uba ndingachaneki apha exesheni.

Thetha nodrayiva, thetha nodrayiva, ndimcela ecaleni ndimxelele uba ndikule meko, uba ndilibele isipaji khange ndiqaphele uba andisifakanga epokothweni ngenxa yongxama kuba ndileqa emsebenzini. Kodwa ukuba udrayiva akavisisani nam, ndithetha nabakhweli, kodwa into endiqiniseke ngayo andinakufika kumkhweli wesithathu engekabikho ondincedileyo kule meko yam ngoba into endinethemba layo kweli xesha likhoyo basekhona abantu abanobuntu abakwazi ukumamela imeko yomntu.

Kwindawo endihlala kuyo ayikho into eyenziwa ngurhulumente ukukhusela abantu abahamba ngeenyawo. Ayikho, akho nenjani, kuba neendlela ezi, le ndlela kwale ihamba iimoto ikwasetyenziswa nangabantu ayikho kwisimo esilungileyo, ngoko ke ayikho indlela abantu abakhuseleke ngayo. Akukho nento engathi yi-policing forum ekuthiwa ke mhlawumbi abantu abazihambela ngeenyawo bakhuselekile emakhaya, ngaphandleni koba nje uba, uba kwenzeke loo elo lwaphulomthetho kunyanzelekile uhambe uye kwi-police station nayo engekho kufutshane. Ngoko ke kwindawo endihlala kuyo ayikho nje into eyenziwa ngurhulumente for unceda abantu abahamba ngenyawo.

kakhulu ngalo msebenzi kukuba ndifunda imizila okanye ii-routes zezi ndawo ndizobe ndithuthela kuzo imithwalo. Kwaye ndifumana uxolo lwengqondo kuba andithuthi bakhweli , so kupholile nje, so ndifumana laa nto kuthiwa yi-peace of mind, nantso yeyona nto ndingayithanda kakhulu ke leyo. Ndifumana namava omsebenzi lo wokuthutha imithwalo.

Engqondweni yam kukuba ixesha elinintsi uhleli usendleleni ngoba abaqhubi abathutha imithwalo kwiilori ixesha elinintsi abaphumli bahlala besezindleleni. So, uxinzelelo luninzi kwicala lomzimba, ukudinwa nakwizintso, ukudinwa yinto ethi qatha engqondweni yam leyo. Uba ixesha elinintsi lokuhlala nefamily lithanda ukunqaba kakhulu kubaqhubi abaqhuba ezi, ezi lori zilayisha imithwalo.

Bubungozi kakhulu kuloo nto leyo ngoba, okokuqala, kwa imoto le iteksi, i-overload le isinda iintsimbi ezi zemoto phezu komlinganiselo edalelwe ukuba iwuthwale. Iphinde naxa ijika ezindleleni iyasindeka kakhulu, so mnintsi nje umonakalo. And nabantu ukuxinana xa kusenzeka ingozi bayangqubana, mnintsi umonakalo owenzekayo ebekufanele uba unqandwa kwangoku ngokuba kungalayishwa inani elidlulileyo.

Iindlela zimbi kuhamba iinkomo zikhona imingxunya urhulumente akazihoyanga kuhlala kuludaka, uba kunethile iimoto ziyatshona, kunzima noba iiambulensi ziyofika kuloo ndawo abantu umntu ulimele kuyo ezilalini. Neevantyi, iimoto zamapolisa kunzima noyofikelela kwiindawo ekwenzeka kuzo i-crime, zimbi nje iindlela zasemakhaya, kanti ezidolophini yitha. Ewe itha noba inazo ii-potholes okanye imingxuma ibhetele ngokuphindaphindeke kalishumi okanye kayi-hundred xa uyithelekisa neendlela zasezilalin,i ngoba ke noba zihamba kuloo mingxuma edolophini, kuthiwa uphuhliso nasezidolophini luya lunqongophala alusoze lufane nasemakhaya ngokwendlela ekwenzeka ngayo.

Into endingayenza ndingehlika kweyam imoto ndimcele uba ndiyabe ndidrayiva ukuba makasuse imoto endleleni. Ndiqale ndimehlise umoya kuqala njengoba elila, ndimbonise ukuba akenzanga nto inkulu kangako makehlise izibilini, ndimcele. Uba akasakwazi ukusuka, ndimnike izitshixo zale yam imoto azibambe kuye ukuze akwazi undithemba okanye ndingene apha emotweni yakhe aqale andisetshe yena abone uba andiphethanga nto inobungozi, ndingene emotweni ndimkhombise uba makaphume njani okanye.

Kakhulu ngakumbi emalini. Ngoku ke kufuneke uba makhuphe iimali zabo ebezingekho kwibhajethi yenye indlela yetranspoti efana neteksi nezinye izinto, bakhwele zona ingekho kwibhajethi. Enye into, emsebenzini funeka babe leyithi emsebenzini xa ibhasi ingahambi, okanye ngelinye ixesha abangenazimali bangakwazi kwa ukuya kwakuloo msebenzi.